Lo mgalelo unokuba luhlobo lestokfela apho imali eqokelelweyo ingasetyenziswa ekongeni, ekutyalomali okanye ekuxhaseni amalungu xa efuna imalimboleko. Xa kukho umntu efuna imali, angayifumana le mali aze uyibuyise ngenzala encinci, nto leyo enceda ukukhulisa isixamali seqela. Ezinye iingenelelo zale ndlela ziquka ukuphucula ulwazi lwezemali phakathi kwamalunga, ukunciphisa uxhomekeko kwiinkonzomali ezibizayo kunye nokwakha uqoqosho oluxhasa, oluxhasana phakathi koluntu.

Kukho umahluko omkhulu phakathi kukamama obolekisa ngemali ezalayo nohlobo lwebhanki. Umama lo ubolekisa imali yakhe encinci kubantu abakwingingqi yakhe ngokuqhelekileyo ngaphandle kwempephamvume elinzima kwaye nenzala encinci okanye exoxisayo. Kwicala lebhanki zifuna uxwebhu oluninzi njengee-payslip, ii-bank statement kunye nembali yokuboleka. Iibhanki nazo zihlala zibolekisa imali enkulu kodwa zihlala zibiza inzala ephezulu kwaye inkqubo yazo ithatha ixesha.

Okokuqala kwafuneka sibe nee-payslip zokugqibela ezintathu ukuya kwezesithandathu ukuze kubonakale ingeniso yethu rhoqo. Kwakufuneka sikhuphe nee-bank statement zokugqibela ezintathu ukuze ibhanki ibone indlela esiphatha ngayo imali yethu. Kwakufuneka sibe nesiqinisekiso sokuba sisebenza ngokusemthethweni oku kuthetha ileta yokuqinisekisa umsebenzi evela kumqeshi. Okokugqibela kwanjongwa nokuba asinazo na ezinye iimalimboleko esizilawulayo ngoku ukuze kuqinisekiswe ukuba sinako kuhlawula imali yendlu ngaphandle kokungxamisekisa kwezi mali.

Mna ndingamxelela umalume wam ukuba ukusebenzisa iephu yebhanki efowunini kuye kwandilungela kakhulu. Okokuqala andisafuneki ndilinde ebhankini, ndiyakwazi ufaka imali urhoxisa okanye ukujonga ibhalansi noba ndiphi na. I-app ikhawuleza, iyakhawuleza kwaye ilula ukuyisebenzisa. Ndiyakwazi nokuhlawula amatyala, ukuthumela imali kwabanye okanye ukufaka imali kwiakhawunti yam yomngcipheko ngaphandle kokuphuma endlini.

Xa uvula iakhawunti yebhanki kubaluleke kakhulu ukunika iinkcukacha ezichanekileyo ngakumbi idilesi ohlala kuyo. Ukuba unika idilesi engachanekanga kunokubangela ingxaki eninzi. Kubalulekile nokuba xa kukho ingxaki kwiakhawunti yakho ibhanki ikwazi ukuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza. Ukusebenzisa iinkcukacha eziyinyani kukwawunceda ukuba ukhusele kwaye uqinisekise ukuba imali yakho iphephile.

Ewe, ndiyayiqonda into yokuba ungxamile kwaye ufuna uphefumla kancinci kwiingxaki zemali kodwa oomatshonisa badla ngokubolekiswa ngemali enenzala ephezulu kakhulu kwaye oku kuthetha ukuba uza kubuyisa imali eninzi kakhulu kunento ebalulekileyo. Ukuba awukwazanga ukuhlawula ngexesha banokuphatha kakubi bakuphambanise okanye bathathe izinto zakho njengembuyekezo.

Iqonga le mali leselula elinqumla imida okanye i-cross-border mobile money platform yindlela elula nekhuselekileyo yokuthumela imali kumalungu osapho abahleli kwamanye amazwe. Ukuba useMzantsi Afrika kwaye ufuna ukuthumela usapho lwakho imali eMozambique, eZimbabwe okanye kwenye indawo, ungayenza loo nto ngefowuni yakho ngaphandle kokuhamba.

Qinisekisa ukuba iephu yakho yebhanki okanye iwebhusayithi oyisebenzisa inophawu lokhuseleko. Ungaze ungene kwiakhawunti yakho usebenzise iWi-Fi yasimahla engakhuselekanga kwaye khumbula ukuvala iseshini yakho xa ugqibile. Ekugqibeleni musa ukwabelana ngepini, OTP okanye olunye ulwazi lwakho nokufowunela okanye nge-SMS. Ungaze usebenzise amagama alula okanye imihla owaziyo ukuba abanye banokuyicingela.

Le ndlela indinceda kakhulu kuba indikhusela ekuthengeni okungacwangciswanga kwaye abantwana bam bayazuza ngokuba nezinto zokutya ezaneleyo ngexesha elinzima.

Ndakhe ndeva ibali elichukumisayo malunga nosapho olwalahlekelwa lilungu laso ngokungalindelekanga. Olu sapho lalinqwenela ukumngcwaba ngendlela efanelekileyo kodwa lalinamathandabuzo malunga neendleko, ngethamsanqa lwalinecebo loo masingcwabane elixhaswe yikhampani babeyibhalisele kudala. Xa esazisa ikhampani ngengxaki yabo, ikhampani yaphendula ngokukhawuleza yathumela iqela elijongene nokulungiselela amalungiselelo onke. Eli bali landikhumbuza ukuba amacebo oomasingcwabane ayakwazi ukunciphisa uxinezelelo lweemeko ezibuhlungu kwaye ayanceda usapho lugxile ekuphileni nasekukhumbuleni ngendlela enentlonelo.

Phambi kokuba utyale imali kwindawo yokuhlala ngenjongo yokuqeshisa kukho izinto ezinintsi ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele. Eyokuqala ukukhetha indawo enomtsalane, indawo ekufutshane nezikolo kunye neevenkile kuba oku kukutsala abaqeshi abanintsi.